Malome o lokela ho qala ka ho rala leano la temo le ho kgetha meroho e ka bonolo ho e jala le ho e rekisa. A lokela hape ho fumana mmaraka o motle moo a ka rekisang dihlahiswa tsa hae ka katleho.

Hlophisetsa dipalangwang ho tloha moo ba dulang teng ho ba isa polasing ka nako. Hape ke tla ba kgothaletsa hore ho fihla pele ho nako hore mosebetsi o qale ka moralo o hlophisehileng.

Ntatemoholo a ka sebedisa founu kapa computer ho boloka ditlaleho tsa temo ho ena le ho ngola ka pampiri. Hona ho bonolo ho bolokile ebile ho thusa hore a fumane tlaleho ka pele ha e hloka.

Ha e le Sontaha tjena, ke tlo tla ke pheha rice ka nama, ka khabetjhe, ka mokopu le ka moroho.

Ke rata ditlama tse kang rosemary le coriander hobane di fa dijo. Monko o monate haholo. Ke na le serapa se senyane moo ke jalang tsona hore ke seke ka reka kamehla.

Ya a setso e tsejwang haholo, mosebetsi wa lengana ke ho fodisa mafu a kang sefuba, kokobetsa bohloko ba hlooho le ho hlwekisa mmele e belang ha bonolo. Hape e na le monko o matla ha e beswa kapa e bediswa.

Kgotso mme kgotso ntate ke a bona. Mmuso o dumetse hore le fuwe naha empa ha la fuwa mangolo a loketseng le ditokomane tse felletseng. Ke ne ke kopa feela taba e lokiswe. Ke ya leboha.

Nka ngola buka ka ho lema ha mokopu hobane ke yona e bonolo ho fetisisa tse ngata.

Ke tla kenya ditselana tsa ho bokella pula tse kang ditanka le ditshepe tse kenang ka marulelong. Ke tla boela ke sebedise metsi ka bonolo polasing hore a seke a fela ka pele.

Ho qoba bothata ba ho haella ha metsi bo rapolasi, ba lokela ho bokella pula ka ditanka kapa madibeng, hape ba ka tjheka metswedi ya metsi fatshe kapa ba sebedisana le bang ho arolelana metsi nakong ya komello.

Dihwai tse kang dipodi le dinku, di atisa ho ikamahanya le maemo a tikoloho. Ho lokela ho ela hloko bophelo ba tsone le ho rala ditsela tse ntle tsa ho isa dihlahiswa mmarakeng le dipalangwang tse sebetsang hantle.

Polane ya kgwebo e thusa sehwai ho rwala mosebetsi wa sona hantle. Ho tseba hore na se tla jala eng, se tla rekisa kae le hore na se tla sebedisa bokae. E boetse e thusa ho qoba tahlehelo le ho ntlafatsa phaello.

Temo e bapala karolo ya bohlokwa ho theheng mesebetsi hobane e hira batho ba bangata ho tloha masimong, dipolasing le mefuteng e fapaneng ya tlhahiso. Hape e bula menyetla ya kgwebo ho batho ba rekisang dihlahiswa, ba tsamaisanang thepa le ba sebetsang difemeng tse di pakang kapa tse di lokisang.

Ke ka eletsa sehwai hore se seke sa potlakela ho reka dihlahiswa ntle le tlhahlobo. Se lokela ho ikopanya le setsibi sa temo kapa lefapha la temo hore se fuwe diketso tse nepahetseng. Hape ho bohlokwa hore se ithute ka mekgwa ya temo e tsitsitseng le e sireletsang tikolohong. Ho kenyeletsa temo ya tlhaho kapa ya organic sena se tla thusa ho sireletsa dijalo, tikoloho le bophelo ba hae ka kakaretso.

Batho ba bangata ba reka meroho mabenkeleng a maholo hobane a fumaneha ka mehla ebile e bohlokwa ka ditsela tsa sejwalejwale tse etsang hore e seke ya senyeha ka potlako. Hape, meroho ena e atisa ho hlahiswa ka bongata dipolasing tse kgolo, e behilwe ka di phuthelwana, e be e iswa maybe mabenkeleng ka makoloi a kgethehileng.

Bo mme ba sa hiri haholo masimong, hobane bongata ba na le boikarabelo ba ho hlokomela malapa le bana. E e leng se ba sitisang ho ba le nako e ngata ya ho sebetsa masimong, hape ba hloka disebediswa, tshehetso kapa menyetla ya thuto ya temo ho feta banna.

Ke ka eletsa bo ramapolasi ba manyane hore ba bokelle metsi a pula ka ditanka, kapa ka ho aha madiba a ka bolokang metsi. Hape ba ka sebedisa mekgwa e kang drip irrigation ho fokotsa tshebediso ya metsi le ho jala dijalo tse mamellang komello. Ho kenella mererong ya setjhaba kapa ya mmuso e fanang ka tshehetso ya metsi. Le yone ke mehato wa bohlokwa.

Dihwai di batla ho finyella tshireletso ya mobu hore o se ke wa senyeha kapa wa lahlehelwa ke monono. Hape ba leka ho hlahisa dijalo tse tla mamella maemo a lehodimo a fetohang, le ho netefatsa hore ba ka tswela pele ho hlahisa dijo tse lekaneng.

Batho ba bangata ba mahaeng ba se ba tlohetse ho sebedisa tsebo ya setso hobane ba ikemiseditse ho latela mekgwa ya sejwalejwale kapa hobane tsebo eo e sa fetisetswa ho meloko e metjha. Ke ananela tsebo ena ya setso hobane e thusa ho boloka tlhaho le ho lema ka mokgwa o sa senyeng tikoloho.

Ha ke ka ba rapolasi ke ne ke ka rata ho sebedisa metjhini hobane di potlakisa mosebetsi ebile di fokotsa mokgwa wa ho kgathala. Empa ke ne ke tla leka ho fumana bohareng ke sebedise metjhini. Empa ke hire batho ba fumane mesebetsi haholoholo nakong ya kotulo, le ho hlokomela dijalo.

Ke tlo reka thepa ya motheo e kang dipeu tsa boleng bo botle, fereko, sekere sa ho jala le disakana tsa metsi, Ke tla qala ka dijalo tse jalwang ha bonolo, tse kang ditamati kapa anyanyese hobane di na le mmaraka o motle le monyetla wa phaelo.

Ke tlo siya polasi eo ho bone kaofela e seng ha motho a le mong fela hobane ke lefa la bone, ba le bane jwalo.

Koloi ya ka e ka fumana dintlha tse eight ho isa ten. Sena ke hobane ke hlwekisa ka mehla ka sesepa se amohetsweng ke boloka dijalo di kwalletswe ka mora mokotla o hlwekileng, empa ke ntse ke ka ntlafatsa ka ho disinfect-a le ho netefatsa hore ha hona dikokwanahloko ka hare.

Ke ka mo eletsa hore a ye Lefapheng la Temo kapa ofising ya Masepala haufi le hae. Moo ba tla mo thusa ka ditokelo tsa lefatshe hape ba ka mo hokanya le mekgatlo ya temo kapa ditjhelete tsa thuso tse ka mo thusang ho sireletsa le ho ntlafatsa lefatshe la hae.

Nka ba jwetsa hore ba emise ka ntho e ba e etsang, e seng moo. Ke tla jwetsa maponesa Ntate Kolobere ene nthwe nka mo jwetsang yona ke hore a ye lebenkeleng, a batlane le fence e tla sireletsa sethsa sa hae hore batho ba se ba kena.

Monna di-solar farms ke dibaka tse kgolo moo ho behwang tsona di-panel tsa letsatsi tse bokellang matla a letsatsi. Mosebetsi wa tsona ke ho fetola matla a letsatsi hore ebe motlakase oo re o sebedisang malapeng, dipolasing le mafapheng a fapaneng.

Ke tla bolella basebetsi ba ka tjena, ke hlokometse hore ho na le dikgomo tse kulang hape le boleng ba lebese habo hantle. Ke nahana ho bitsa ngaka ya diphoofolo hore a tla tlo di hlahloba le ho sheba dijo le maemo ao re phelang ho ona hore re ka ntlafatsa bophelo ba tsona.

Ho se latele molao ho nkuwa e le tlolo e tebileng mme ho ka feela ka ditefo ka tsa kotlo kapa ho qosa. Ka hona le lahlehelwa hore le ngodise basebetsi ba lona le ho qala ka ho kenya letsoho ho UIF e sa le nako.

Bojwala ba setso bo etswa ka ho bela mabele kapa poone pele mabele a kolobela metsing bosiu bo le bong. E be a phehwa hanyane kamora moo a bediswa matsatsi a malwa ho fihlella ho hlaha. Monko wa bojwala e be bo sefa bo se bo loketswe ho nwa.

Ha o le sehwai se setjha, o ka kopa thuso ya tjhelete ha Lefapha la Dithuso tsa Ditjhelete ka ho tlatsa foromo ya kopo le ho fana ka morwalo wa kgwebo o hlalosang hore o tla thola eng le hore o tla sebetsa jwang. Hape o lokela ho bontsha hore o lebelletse ho etsa phetoho ya sebele mapolasing a hao le hore thuso eo e tla thusa ho etsa hore kgwebo ya hao e hole.